Papadi e dutseng mohopolong wa ka, ebile e sa tla dula dilemo tse mashome a mabedi ho ya pele ke papadi ya bolo, hobane ke ya hopola dilemong tse pedi tse fitileng, re ne re bapala le sehlopha se seholo haholo moo ke dulang teng. Mme ntho e monate e ileng ya etsahala akere hore re ile ra sehlola sona sehlopha seo, seo ne se otla dihlopha tse ngata, kapo sona seo ne se hlola dihlopha tse ngata, mme seo se re buletse tsela tse ngata. Ka hoo kajeno re bapala liking e kgolo ya Motsepe League.

Ngwaneso, ke dula ke ho shebile ha o ntse o shebile di video tsa batho ba bang tsa ho ithabisa moo ho social media, ebile ne ke bona hore ekaba mohopolo o motle hore mohlomong le wena o ke o leke ho kenya tsa hao, moo batho ba tlao tsebang teng, e bile ba tla o theha teng, hobane ke ya bona hore e hlile o batla ho tshwana le bona, mme ebile ke ntho e ntle eo. Ke nahana hore ekaba ntho e ntle ho ka latela seo ke o bolellang sona.

Ntho eo e ke bonang hore ke ka e yetsa, ke ka leka hore hobe le di papadi tse ngata, tse ding tseo ba ka bang le kgahleho ho tsona, mme tseo ke tsebang hore ha di hloke ntho tse ngata tsa ho tshwana le ditefello tsa ditjhelete tse ngata haholo. Mohlomong e kaba ntho e re ka e kopanyang ha re le kaofela, ra kopanya matsoho. Mme seo se tla thusa hore re phuthe bana mebileng, ba tle ba tlo itshetleha di papading.

Le nna ke e mong wa batho bao ba ratang sehlopha sa bona, mme nna saka sehlopha ke Kaizer Chiefs, ebile ke na le dintho tse ngata tseo ke ka di supang ho bontsha lerato lena la ka la Kaizer Chiefs. Ntho ya pele ke jeresi tsa ka tse tharo tse ngotsweng Kaizer Chiefs, ke vuvuzela yaka ya yona Kaizer Chiefs, ebile ke na le borikgwe bo ngotsweng Kaizer Chiefs.

Papadi eo e ke ratang haholo ke papadi ya bolo ya maoto, ebile ke qadile ho rata ke ntse ke le dilemong tse tlase, ke le dilemo tse mashome. Tshusumelletso ya hore ke rate papadi ya bolo ya maoto, e ne e le hore ke hotse ke shebella bolo ya maoto ya Afrika Borwa. Mme sebapadi se neng se bapalla Afrika Borwa e leng yena Doctor Khumalo, ke yena ya entseng hore ke qetelle ke ratile papadi ena haholo.

Ntho ya pele eo e ke bonang hore mmuso o tlameha ho etsa, ke ho susumelletsa bana mme le ho ba bontsha bohlokwa ba ho ikwetlisa. Kamora moo, ba be le lenane la bana bao ba bonang hore ruri ba ikemiseditse ho ikwetlisa. Ebile hee, ho tloha moo ke hona ba ka qalang ba aha dibaka tsa ho ikwetlisa.

Ke kgolwa hore motho oo a ka ipapatsa ho tsa papatso tsa lekeisheneng, e bile a ka bolella batho mme a ba bontsha le mosebetsi oa hae. Mme seo se tla etsa hore batho ba tle ba tlo theoha kgwebo ena ya hae.

Nna ke bona hore ke mokgoa oo papadi ena e bapalwang ka teng mona Afrika Borwa. Re ya bona hore mafatsheng a mangata a mose, e ehlile ba e bapala papadi ena ya bolo, mpaneng mokgwa o ba bapalang ka ona ha o tshwane le oo re bapalang ka yona ka mona Afrika Borwa. Jwale hee, ke sona seo ke bonang hore se hula batho ba tsoang mose.

Papadi eo e ke ratang ke bolo ya maoto, ee ebile ke ya e tseba melao ya teng ebile ke tla o hlalosetsa hanyenyane ka yona. Ntho ya pele ho ya tlameha o tshware bolo ka matsoho, ntle le hore o sethibathibane, ntho ya bobedi ha o ya tlameha o mathe o le mong, o siye bolo morao, o siye bolo morao, o siye le ba bapadi bao o bapalang kgahlanong le bona morao. Ha ele jwalo, e bitswa offside, e ntho e ngwe hape ke hore ha ya tlameha o bapale o be o lematse, batho bao o bapalang kgahlanong le bona.